Mobu wa ka ke tlo o hlokomela ka tsela ena, ke tlo dula ke etsa o dule o matlafetse ka dinako tsohle, ke o tshele manyowa, hore dijalo di tsebe ho hola hantle. Ke dule ke etsa mobu ka o be bobebe, o se ke be wa ba thata haholo hore dijalo di tsebe hola hantle ka nepo.

Ke na le theknoloji ya sejwalejwale hona mona seyeng le moya, moo ke kgonang ho sheba maemo a lehodimo ka teng, kapo yona climate change. Ke tsebe ho lokisetsa dijalo tsa ka kapo hona ke di kwaele hantle ka lesela hore di ske be di ya senyeha haholo. Tsamaya le sefako kapo pula e nang haholo.

Ke kgona ho lata dijo malapeng tse se di senyehile haholo, ke tsebe ho di tsubella mobung, di etse mobu wa ka o matlafale haholo dijalo di tsebe hlaha. Batho ba mpha dijo malapeng tse senyehileng, ke tsebe ho etsa manyolo a matle.

Mangangajane hangata a jowa ka nako enana ya maria, hobane diperekisi di se di omelletse, ha di sa leyo difateng, di se di tjhele. Tse ding se di bodile, ke ka hoo ho omiswang ma diperekisi tseo di etsuwang mangangajane hore batho ba tsebe ho ja ha monate.

Mmoba ke ile ka e tlelwa ke nkgono wa ka mosebetsing, e monate haholo. Ha ke ya ya lebenkeleng ke ya e reka, ke ile ka tlelwa ke nkgono wa ka mosebetsing wa hae makgoweng.

Ha ke ja cheese-y ke sewa ke mala haholo, mala a ka ha a be hantle, cheese-y ha e ntshware hantle. Ntho e nngwe le e nngwe e tshetseng lebese ka hare, kapo e nang le lebese ka hare ha e ntshware hantle hohang.

Disebediswa ha di na le bothata polasing, ke itokisetsa tsona. Ha ntse re emetse hore di loke, ke sebedisa tse ding tse e leng ho reng keng, ke tsa kgale, kapo tse ke di sebedisang ntle le tseo ha tseo dirobeile.

Ke nahana hore dinotshi di tla re ntsha kotsi kapo hona re bema, jwalo ka ha di tseba ho bema ka motsu wa teng. Ke nahana hore ke yona bothata be re nanh le bona boo. Ha re tsebe hore re ho na le disebediswa tse sebediswang hore re behele make a dinotshi ka hara ma-box a teng.

Tsebo ena ba e lahlile haholo technology-ng ena ya pele, ba dula ba shebeletse television ka dinako tsohle, ba dula ba sebedisa seyalemoya technology ena ya kajeno. Nna ntse ke na le maqheka, le tsebo ya setso sa kgale.

Ka ho dintlha tse ten, nka e fa tse robong, e dula e le mahlweke haholo.

Cotton-e e bobebe haholo ha boya bo le botenya, o kgona ho e utlwa ka letsoho la hao ha cotton-e e le tenya le ha e le sesane.

Terekere e ka sebedisa mofuta o nana wa mafura wa diesel. Ha e no senyeha haholo jwalo ka petrol-o e nana e tlwaelehileng. Sena se tlo etsa hore mafura a, a bolokehe haholo.

Dijalo tsa ka di batla mobu o bonolo. Dijalo tseo ke buang ka tsona, ke moroho, mokopu, pone le perekisi.

Dijalo tse tse loketseng ke maemo a mahodimo le moo ke dulang teng sebakeng, ke pone, ke moroho, ke dinawa le sefate sa diperekisi. Ke tsona tse hlahang di le ntle ka mona ka sebakeng se ka kwano.

Maano ao nka a sebedisang hore ke tsebe dijalo tsa ka di dule di le ka tsela e e nepahetseng. Nka etsa mobu wa ka o be o be o be boleng bo bo hantle, hore ke tsebe ho kenya jalo mobung. Ke be ke tshela metsi hore jalo e tsebe ho hola hantle, dijalo di tsebe ho hola.

Hangata ha o jetse dijalo ka nepo, o kotutse hantle, o ke ke be wa etsa bonokwane tjheleteng ya hohang. O tlo kgona ho bona hore tjhelete eo o e entseng, ha o no kotula, ke e kae, e ye ya profit-e ke e kae? Seo se tla o etsa hore o dumelle le hore o kgone ho bona hore o ntse o jallela hokae le hore o kotulela hokae?

Nka thabela ho jala moroho le malomo a matle. Ke batla ho una morohong mono, batho ba tsebe hore ba je ka tlung, malomo a matle a tsebe ho kgabisa, temo ya ka ya mo ke jetseng teng.

Bohlokwa bo nana bao ba le insurance ya dijalo. Ke ntho e bohlokwa haholo hobane climate change e na le ho, e na le, e na le ho fetoha, ka dinako tsohle. Jwale di diphoofolo tse jang dijalo di na le ho senya, jwale ka ke e kentse ka tlasa insurance jwalo, e tla kgona hore o nthuse hore, ke kgone ho kotula seo ke se jetseng hantle.

Eya, ka nnete e matlafatsa moruo ka tsela e e ntle haholo, hobane re kgona ho jala, re rekise, mme re thole moputso kapa tjhelete ka mora hore rekise. Seo se tla etsa hore re phethe mabaka, re kenye le tjhelete ka tlung.

Dijo tse hlahang fatshe di matlafetse haholo, e bile di etsa hore re se ke ra ba le malwetse a mangata. Ha ho tluwa tabeng yena ya hore batho ba kule. E re thusa haholo, re dule re matlafetse, re dule re shahlile.

Nka qala ka ho jala, ke bule dikgeo ditsela tse ke tlo kenya peo teng, ha ke qeta ho etsa jwalo, ke kampele moo ke jetseng teng hore o ska ba na le batho be loreng keng, ba tla utswa peo ya ka kapo ho kena ho senya. Ke qetelle ka tse, ke bule dikantoro moo ke behang dipeo teng. Le dintho tse etsang hore mobu o dule o le o na le manyolo, di-tools-i, le tse ding tse ngata.